Ndzi vona ku nga ri vutlhari ku lomba mali loko u nga tirhi hikuva u ta kala mali ya ku hakela swikweleti swa kona naswona leswi swi ta ku veka a khombyeni ya swa timali.

Ndzi vona onge hi loko munhu a lava ku tirhisa mali ku endla xo karhi leswi mali leyi a nga na yona yi nga mu pfumeleliki hikwalaho a hetelelaka a ya ebangi ku ya lomba.

Swi vula leswaku mali ya wena yi ta va yi hlayisekile naswona eka nkarhi wo karhi loko u lava ku ya yi teka yi ta va yi ri na mitswalo.

Mina ndzi vona ku ri munhu un'wana na un'wana loyi a tirhaka hikuva swa fanela leswaku munhu un'wana na un'wana a va a ri na pholisi ya ndzindzakhombo leyi nga ta n'wi pfuna loko o tshuka a humelele hi khombo kumbe swin'wana.

EAfrika-Dzonga xi xikweleti xa swichudeni swi tirha hi ndlela ya leswaku loko muchudeni a hetile tidyondzo ta yena naswona a sungula ku tirha khampani leyi nga n'wi nyika mali kumbe leyi nga n'wi endlela xikweleti yi ta koka mali ya yona eka muholo lowu muchudeni a ta va a wu hola hi nkarhi loko a hetile tidyondzo ta yena naswona a tirha.

A ndzi ta kombela ku va a ndzi tsundzuxa eka ka mimpfuno yo hambanahambana ya swa timali leyi nga kona edyunivhesiti naswona leyi machudeni va nga yi tekaka.

I ku yi hlayisa ku veka eka eka akhawunti kumbe bangi leyi nga na mitswalo naswona leyi leyi nga sirheleleka swinene leswaku emikarhi leyi u nga ta yi lava kumbe mikarhi leyi nga ta huma hi yona yi va yi hlayisekile.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku ku hlayiseke ku fika kwini ku va like ndzi tirhisa selulafoni naswona hi wahi magoza lama ndzi nga ta ma teka ku va ndzi ya mahlweni ndzi tirhisa selulafoni kumbe hi ndlela leyi nga hlayiseka swinene.

Xiphiqo lexi a xi tava a xi papalate loko a loko kombela vuxokoxoko hi ku helela hikwalaho ka ndzindzakhombo lowu a wu tekaka naswona leswi a swi tava swi papalate swo hambanahambana leswi nga ta ta endzhaku ku va a nga a nga vangi na vuxokoxoko hinkwabyo.

Swi na nkoka ngopfu ku va na swona hikuva i xin'wana xa swilo leswi nga toloveleka leswaku swi va na kona naswona munhu a va a ri na xona.

Va lava vumbhoni bya adirese ya vutshamo leswaku va kota ku tiyisisa loko u ri mutshami wa ndhawu leyi u vulaka ku va u tshama eka yona naswona matsalwa lama amukelelaka eka tibangi i matsalwa yo fana na xitatimende xo suka eka bangi kumbe tsalwa leri sukaka endhuneni.

Mina ndzi vona ku ri bangi ya Nedbank because hi leyi ndzi nga na vuxokoxoko na yona naswona ndzi tiva vanhu vo karhi lava nga kuma mpfuneto kusuka eka yona.

Leyi a ku ta va ku ri mhaka ya kahle swinene hikuva a yi ta tiyisisa leswaku vanhu lava va faneleke ku kuma mali yi kota ku va hlayisa ka leswi a yi fanele yi va hlayisisa swiswona hikuva loko vanhu vo tala va kuma mali hi nkarhi wun'we hinkwayo va hetelela va yi tirhisa hi nkarhi wolowo va rivala mundzuku.

Mina a ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku loko a nga se xava swin'wana leswi nga ri na ri ki na nkoka a sungule a hakela ndzindzakhombo wa yena wa xilahlo hikuva wu na nkoka swinene.

Leyi i mhaka ya kahle swinene hikuva yi kha yi ta hlohlotelo machudeni yo tala ku va va ya etiyunivhesiti ku ya dyondzela hambileswi a va ri nga ri na timali to sungula hikwalaho va ta swi tiva leswaku va ta kota ku hakela mpfuneto wa tidyondzo ta vona loko va sungula ku tirha.

Swa pfuna swinene hikuva ematshan'wini ya leswaku ndzi khandziya ndzi ya edorobeni kumbe laha mali yi kumekaka kona ndza kota ku tirhisa selulafoni ndzi kota ku kuma mali hi tindlela leti nga olova swinene.

I ku kambisisa leswaku bangi leyi a lavaka ku teka mali eka yona yi le nawini xana naswona a kambisisa leswaku mali leyi a yi lombaka na mali leyi a nga ta yi hakela yi kota ku ku n'wi enerisa xana naswona leswi swi ta kota ku ku nyika matimba kumbe ku sivela ku va a teka mpfuneto wa swa timali.

Ndlela leyi inshurense ya vutomi yi tirhisaka xiswona hileswaku u hakela ntsengo wa wo karhi wa mali n'hweti na n'hweti naswona loko o tshuka u humelela hi khombo kumbe u hundza emisaveni yi ta kota ku hakela vanhu lava a va yimela eka wena kumbe lava a va langutela eka wena yi va pfuneta ku va hanyisa no ya emahlweni loko wena u nga ha ri kona.

Vadyuhari va kota ku humesa mali kun'wana na kun'wana ku fana na le mavhengeleni lama kotaka ku amukela naswona va nga kota ku kuma mali eka bangi yin'wana na yin'wana na hi ku ya hi khadi leri leri va ri tirhisaka naswona leswi swi olovisa swinene ka ku va va yimela ndhawu yin'we kumbe ku kuma mali eposweni.

Xa ku sungula ndzi ta kambisisa if ndhawu ya kona yi lulamile naswona a yi na vukhamba byo tala lebyi byi nga ta tshuka byi ni onhela bindzu ra mina.

Leyi a hi ndlela ya kahle yo endla yo endla bindzu na vanhu van'wana hikuva yi hetelela yi yi nghenisa vanhu ekhombyeni ra ra swa mali naswona vanhu va hetelela va ri evuswetini hi mhaka yona.

Xin'wana xa swivangelo i ku famba emitlangwini na ku nwa byala naswona xin'wana lexi tekaka mali kumbe xi lava mali ngopfu i ku gembula.

Akhawunti ya cheke yi na ti charges to tala ngopfu ku hundza akhawunti leyi yo hlayisa mali hi hikuva akhawunti leyi yo hlayisa mali yi na ntswalo wa le henhla nyana wa le henhla nyana ku tlula leyin'wana.

Mbuyelo wa tiko hi timhaka ta mudende wu vula leswaku swi ta olova swinene ku va mfumo wu kota ku phakela vaakatiko timali ta mudende eka tiselifoni naswona leswi swi ta endla leswaku ku va ku va ku yisiwa ngopfu hansi mhaka ya vukhamba no va vanhu vo tala va nga ha koti ku fikelela ku va va kuma mudende ya kona xileswi a va fanele va yi kumisa xiswona.

Mina ndzi vona pulani ya kahle ku ri ku aka xikolo handle ka bindzu hikuva loko ku akiwa xikolo swi ta endla leswaku vana va lava tshamaka eka muganga lowu kumbe un'wana na un'wana loyi a nga ta beburiwa eka muganga lowu u ta kota ku va a ri na mfikelelo wa xikolo laha a nga ta kota ku dyondza kona a kota ku yisa tidyondzo ta yena mahlweni leswi swi hetelela swi endla leswaku vana va muganga hinkwawo va va kota ku va va fikelela milorho ya vona naswona va dyondzeka leswi swi hetelela swi endla leswaku muganga wu hluvuka eka nkarhi lowu leha kumbe eminkarhini leyi taka.

Makhadi ya swikweleti ma fanele ma hakeriwa mali lembe na lembe hikuva ma ma ri eka nxavo wa le henhla swinene ku tlula makhadi laman'wana naswona leswi swi endla leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a tekaka xikweleti hi ku tirhisa wona kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a nga na wona u fanele a va a kota ku hakela mali yo karhi kumbe mali yo ringana swo karhi ku va a kota ku yisa mahlweni no tirhisa makhadi lama.

Leswi a swi ta ndzi tshova mbilu swinene hikuva swi ta vula leswaku munhu loyi a ndzi n'wi tshembe swinene kumbe munhu loyi ndzi nga n'wi tshemba swinene leswaku emahetelelweni ka siku a nge heteleli a ndzi dya swirhendze u ta va a endlile leswi a ndzi chava kumbe leswi a ndzi nga swi ehleketi leswaku a nga hetelela a swi endleli naswona leswi swi nga hetelela swi endla leswaku ndzi nga ha n'wi rhandzi swinene ndzi va na mavonelo yo hambana lama a ndzi ri na wona hi yena ekusunguleni.

Swiphiqo swa tiakhawunti leti nga na ntswalo lowukulu swinene hikuva tiakhawunti leti ri eka nxungeto swinene wo va hinkwaswo leswi munhu a ta va anakanye ku va a kuma swona a hetelela a nga ha swi kumanga hikuva swi nga ri eka xiyimo lexi nga hlayiseka swinene naswona leswi swi nga hetelela swi endla leswaku munhu a hetelela a lova ntswalo kumbe mali ya yena leyi a nga yi vekisa.

Hikuva va va na goza rin'we kumbe va va na goza leri fanaka lero fana no va va tirhisa mali ya vona ya xitokofela ku va va xava swakudya leswi nga va hetelela va phakelanaka loko lembe ri hela leswi nga va ka swakudya swa khisimusi kumbe ku nga va ku endla swin'wana kumbe ku va va xavelana tinhundzu ta le tindlwini leti emahetelelweni ya siku va nga ta va va kota ku avelana kumbe ku va va kota ku va leswaku un'wana na un'wana loyi a nga nghenelela eka xitokofela lexi a va a kuma nhundzu ya yena.

Khadi ra debit i khadi leri muakatiko a kotaka ku ri pfula leri a kotaka ku hoxa mali kumbe ku kumela mali ka rona naswona a kota ku ri tirhisa ku va a xava eka switolo kumbe ku humesa mali eka michini leyi humesaka mali naswona muakatiko wa swi kota ku humesa kumbe ku kota ku endla khadi leri eka mabangi kumbe laha ku nga na switichi swa mabangi leswi va kotaka ku va va n'wi pfuna naswona swin'wana kumbe thekinoloji kumbe ximanguva lawa xa pfumelela ku va u kota ku va u endla khadi ra debit hi ku tirhisa selulafoni ya wena.

Ndzindzakhombo emindyangwini loko vanhu va kumile kumbe va hlanganile na nghozi ya movha wu kota ku va wu endla leswaku va va va kuma vutshunguri kumbe va va va kuma nhlayiseko lowu va wu lavaka loko va ha ri eka khombo leri ku fikela loko va hola naswona ndzindzakhombo wun'wani yi kota ku va yi va nyika movha wun'wana lowu va nga ta kota ku wu tirhisa loko lowu a va ri eka khombo na wona wu nga ha pfumeleli kumbe u nga ha ri eka xiyimo xa kahle xo va u chayeriwa.

Akhawunti yo hlayisa mali leyi nga na ntswalo wa le henhla kumbe wukulu i akhawunti leyi munhu a kotaka ku hoxa mali eka yona naswona eka nkarhi wo karhi yi kota ku va yi va na ntswalo wukulu swinene ku tlula akhawunti letin'wana kumbe ku tlula akhawunti ya siku na siku naswona leswi swi endla leswaku vanhu va va va va na ku navela ku va va hoxa mali ya vona leswaku yi va na ntswalo swinene kambe leswi swi hetelela swi va ku nga ri mhaka ya kahle hikuva akhawunti leyi yi va yi nga ri eka xiyimo xo hlayiseka swinene.

Ku kambela mali leyi vanhu va saleke na yona vanhu vo tala kumbe loko ku nga se va na mhaka yo tirhisa selulafoni a va ya ebangi ku ya kambela mali leyi va nga sala na yona kumbe va va kota ku kuma mali kumbe ku vona mali leyi va nga sala na yona hikuva va tirhisa michini kumbe ku tirhisa leswi kumbe leswi nga kona eka michini yo humesa mali leyi a va kota ku va va kota ku vona leswaku mali ya vona ya vona leyi nga sala i mali muni.

Ku nghenela timhaka ta switokofela a swo vula leswaku swilo swa vakhegula kumbe swilo swa vanhu lavakulu ntsena kambe swi vula leswaku i swilo swa mani swa mani na mani loyi a tsakelaka ku va a va na ku navela ka ku fana na vanhu van'wana naswona ku va va kota ku hlanganisa miehleketo eka ku lava ku humelerisa ku navela ka vona leswi i mhaka ya kahle swinene hikuva mi kota ku va ntlawa lowu kotaka ku va wu lava ku humelerisa swiboho swo fana naswona loko mi hlanganisa miehleketo kumbe ku ehleketa swi endla leswaku swi olova swinene ku va mi kota ku fikelela swiboho kumbe ku va mi fikelela leswi mi lavaka ku swi endla.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene naswona ngopfungopfu loko munhu a cinca pin nkarhi na nkarhi leswaku ku nga vi na munhu na un'we loyi a nga ta kota ku va a ri na pin ya yena leswi swi ta endla leswaku mali ya yena yi va yi hlayisekile swinene eka bangi ya yena.

Ndzi nga n'wi byela leswaku a endla xin'wana na xin'wana lexi xi nga ta endla leswaku a kota ku kuma mali naswona a nyika machonisi lowu mali hinkwayo loyi a n'wi kolotaka hikwalaho ko va a nga teki yin'wana naswona a nga kota ku kuma munhu un'wana loyi a nga ta kota ku va a n'wi pfuna leswaku a hakelela mali leyi hi ku hatlisa hi naswona mpfuneto wa kona ku ri ku languta leswaku munhu loyi a nga rhobiwa machonisi loyi eka ku va a hakela mali leyi.

Munhu loko a lava ku endla deposit leyi nga cinciki a nga kota ku yi endla hi kusuka ka michini leyi kotaka ku humesa no hoxa mali eka yona naswona leswi swi olovile swinene loko munhu loyi a kotaka ku tirhisa michini leyi.

Vubihi bya kona hikuva loko va loveriwile va ta va hava lexi va nga ta xi endla kumbe va nge kumi mpfuneto ka ku va va kota ku lahla varhandziwa va vona naswona leswi swi nga papalatiwa loko vanhu va kota ku hakela tindzindzakhombo to va va kota ku pfuniwa loko va loveriwile.

A nga kota ku kambisisa akhawunti ya yena hi ku vhakela rhavi ra bangi ya yena leri nga ekusuhi naswona nakambe a nga kota ku va a a kambela akhawunti kumbe ku kambisisa akhawunti ya yena hi ku tirhisa service ya selulafoni leyi nga kona eka tiselulafoni ta masiku lawa leto tlhariha naswona xin'wana a nga kambisisa akhawunti ya yena nakambe hi ku ya eka michini leyi kotaka ku humesa mali no hoxa mali leyi nga na tona kumbe leyi nga na swona leswi a nga ta kota ku swi tirhisa ku va a kambela akhawunti ya yena eka tona kumbe eka yona michini leyi.

Ina ndzi vona ku ri mhaka ya kahle swinene leyo vanhu lava kumaka mali ya mudende va kuma mali ya vona etiqinghweni ta vona hikuva leswi swi ta olovisa ndlela leyi va nga ta kota ku kumisa mali leyi xiswona hikwalaho va nga kota ku kuma mali leyi kusuka eka ti-supermakert-e kumbe eka switolo kumbe mavhengele lamakulu emadorobeni handle ko va va ya fola tilayini letikulukumba swinene emabangi loko va lava ku fuma mali ya vona ya mudende.

Ndzi vona ku nga ri mhaka ya kahle leyo va vamachonisi loko va lava mali ya vona va karhi ya ku tlula mpimo hikuva leswi swi endla leswaku va chuhisa vanhu lava nga lomba mali eka vona kumbe tikhasimende ta vona hikwalaho va fanele ku tirhisa tindlela ta kahle swinene ku va va koxa mali ya vona kusuka eka valombi va vona naswona ndzi vona leswaku va nga tirhisa tindlela tin'wani to olova swinene leto fana no va va kota ku va bela tiqingho ku va lemukisa nkarhi wa ha ri kona leswaku va nga tirhisi mali hinkwayo hikwalaho va fanele va tlherisela mali eka vamachonisa lava.

Mhaka yo hoxela munhu mali hi ku tirhisa tinambara yi pfuna ngopfu hikuva swi endla leswaku mali yi fikela munhu loyi faneleke yi n'wi fikela naswona swi ta n'wi olovela ku va yena n'winyi wa yona a kota ku yi humesa handle ko va munhu un'wana a n'wi humesela yona hikwalaho nkarhi wun'wani loko munhu a ku hoxela mali eka bangi kumbe eka khadi ra wena swi hetelela swi endla leswaku vanhu va n'wi n'wana va kota ku tirhisa vutsotsi ku va va kota ku hoxa mali leyi leyi nga riki ya vona naswona swi endla leswaku vinyi va yona lava faneleke ku yi kuma va nga ha yi kumi.

Vanhu vo tala swa va tikela swinene ku va va ti vekela mali naswona vo tala va vula leswaku va rivala ku va va veka mali leyi kambe loko va endla leswaku mali leyi yi kokeka yi ya ka fixed swa olova swinene hikwalaho hambi munhu o rivala emahetelelweni ya siku mali yi ta hetelela yi kokeka yi ya yi ya vekiwa leswi endlaka leswaku swi olova swinene naswona munhu a kota ku endla leswaku n'hweti yin'wana na yin'wana kumbe nkarhi wun'wani na wun'wani lowu yena alavaka ku veka mali leyi yi kota ku va yi vekiwa.